Ha ke ne ke bapala game ya ka e monate maobane bosiu mo ke reng ke a e qetella teng, ka fellwa ke data. Ka nka mohala wa ka, ka kena app-ong ya ka ya bank-a ka reka data. Bonyane ke kgonne ho e qetella, le ha ke ne ke swabile haholo ebile ke utlwile bohloko hore nkekebe ka kgona ho qetella game ya ka. Empa ka thuswa ke sella thekeng sa ka hore ke kgone ho reka data mme ke qetelle game ya ka.

Ho bohloka ho aha setswalle sehlopheng sa papadi ya thatohatsi ya hao, moo e leng hore le ka arolelana maele le ho bontshana ka dintho tse ding tse kang hore ho ka etsuwa jwang hore le dule le hapa ka nako tsohle sehlopheng.

Ha dihlopha tsa rona di bapala tse fapaneng, re di shebella kaofela le thatohatsi ya heso, mme ha sehlopha sa ka se hlabile ntlha, ke a keteka, hobane le bona ha sehlopha sa bona se hlabile dintla ba keteka. Jwale ha ho mo re tshwantseng re qabane teng lebakeng la dihlopha tsa rona, ka hore kajeno ke nna hosane ke wena.

Tsebo eo ya ho sebetsa ka sehlopha e bohlokwa hobane matsoho a hlatswana mme kelello tse ngata, di ya kgona ho hlola ka nako tsohle. Re a thusana ho nahana le ho rarolla mo ho kgonahalang teng, mme nka lakatsa ho e kenya tshebetsong le moo ke sebetsang teng hore re dule re sebetsa ka sehlopha re utlwana, re kgone ho arolelana tsebo.

Ee ke nnete, mokwetlisi wa ka nka mo kenya hore, e be e mong wa di reference tsa ka. Ha ke batla mosebetsi lebaka e le hore na le yena re bile le tshebedisano mmoho e tjhatsi ebile e ntle ya bohlokwa. Ha hona e mong ya kileng a utlwisa e mong bohloko. Le ha re na le ho se utlwane kae kae, re a kgona hore re dule fatshe, re e lokise ha mmoho, re qetelle re utlwane.

Makhanselara a rona a tshwantse a shebe sebaka moo e leng hore ba ka etsa dibaka. Moo batho ba kgonang ho ikwetlisa teng, mme ba ba ba behele dintho tsa ho ikwetlisa. Hoo ke na le bonnete ba hore bo ka hafola le batjha ba tletse tletseng di tseleng, ba sa tsebeng hore ba ya kae, le hore ba etsang.

Dihlopha tse kgolo dipapading le tsona di bapala karolo e kgolo ntshetsopele ya batjha. Mme ke a tseba hore dihlopha tsena di na le dihlopha tsa batjha ka hare ho tsona. Ke ipha nako ka mehla ho tshehetsa le ho shebella batjha ba na ha ba bapala lebakeng la hore o kgona ho ba le tsebo e tjhatsi ka tsona dihlopha tsena le dipapadi tseo ba di bapalang.

Le jwale dipapadi di kgona ho etsa maikutlo a motho a be hantle lebakeng la hore o kgona ho etsa hore kelello ya hao iketle, mme e tlisa le lethabo bophelong.

Di-video tsa di-influencer mo Youtube. Ba rata ho di bontsha. E ke nnete ha ntse ba ntjhafatsa matlo jwalo jwalo, nkile ka di bona mme ding tshusumeleditse hore le nna ke be le takatso ya hore ke be le ntho eo e leng ya ka. Mme ebe maemo ao nna ke ratang hore ebe ho ona ka matla ao ke tla beng ke a .

Bana ha ntse ba hola ba tshwanetse hore ba bapale ka ha papadi e tla semolla kelello ya ngwana, empa o tshwanetse ho be le nako eo ngwana a e behetsweng hore o bapala nako e kae le hore o tshwanetse ho ba ka tlung ka lapeng nakong e feng. Seo o le motswadi se ka se o tshware hantle lebakeng la hore bana ba rona ba rata ho bapala ho fihlela ho ba lefifi ka ntle, ene bodulo boo re dulang ho bona mothating wa jwale, ha wa bolokeha for bana ba rona hore e be ba ntse ba le kantle lefifing ka nako ya bosiu.